Umntu oyipharamediki kufuneke akwazi ukunceda umntu ogulayo kwaye abe noluvo nothando lwabantu angabi namsindo. Kufuneka abe uyenzile iLife Science ngokwesiNgesi, akwazi ukwenza i-CPR kukwenzela okokuba xa umntu ebona uba uyaphelelwa ngumphefumlo amrivayive.

Mzala, izibhedlele zikarhulumente ziyanceda nazo kakhulu yekela nje into okuba abantu bezijongele phantsi. Olwa ncedo umntu alifunayo kwaba gqirha sibabhatalayo bucala ngolu umntu olufumanayo nakwarhulumente. Okakhulu ke apha kwicala likarhulumente zonke ezi into uzifumana mahala awubhataleli nto . Uba uhlala kude inye into oyibhatalelayo, yimali yemoto yokuya kule ndawo uya kuyo kuphela.

Into yokuqala endingayenza kufowunela imcimamlilo. Unobangela woba ndenze le nto kungokuba umlilo ungagqitheli uye nakwezinye iindawo okanye kwezinye izindlu zabantu uphelele kule ndawo ikuyo umonzakalo ungabi mninzi.

Akudingi uchithe imali kugqirha kakhulu xa usiya kwezi ndawo zikarhulumente, uvele uye kuzo ungakhuphi nemali enye. Kwaye ibalulekile into yokuba uye kwagqirha ukuqinisekisa ezi zinto uzisebenzisayo nezi ufunda ngazo zikulungele na.

Iinkolo zabantu azifani, ngunokubangela into okuba ndithi abantu benza izinto ngeendlela ezahlukeneyo ngokwenkolelo zabo. Ewe, kubalulekile nento okuba baye nakoogqirha ukuze baqinisekise uba ezi zinto bazisebenzisayo zeenyanga zibalungele na kwezigulo banazo.

Ndingabhala iripoti kwarhulumente kwenzela intoba baze namayeza awoneleyo nyanga nenyanga ukuze abantu bangasokoli bemane bejika beyofuna amayeza. Okanye ndifune kwizibhedlela ezikufutshane.

Ingaba umakazi unalo ulwazi oluthe vetshe ngeli yeza alisele oomama? Ngoba ezinye iziqhamo sizithathe ukuba sive zisebenze kwabanye abantu sibe singayazi ziza kubalungela kwabanye na. Ndicela umakazi angandivi kakubi kodwa aqinisekise ngento eyizisela oomama.

molweni. Ndiyathemba niphilile, ndiyaqonda le nto niyithethiswa ngokuva abanye oontanga benu beyithetha. Imizimba yabantu ayifani, loo nto ithetha uba yahlukene kwaye nezinto anizithathi ngokwendlela efanayo. Indaba yokuba inaliti iyatyebisa ewe inabo ubunyani kancinci. Kodwa zonke ezi zinto zenzelwe ukukhusela nina, xa umntu engafuni ukusebenzisa inaliti unelungelo ukusebenzisa ipilisi kwaye nokusebenzisa udyasi lomkhwetha.

Iinkolelo ezisuka kwisiNtu ezingalunganga zezokuba ukucwangcisa kuzawubamosha abantwana okanye umntu, ibe ingekho yonke loo nto. Ukucwangcisa kukhusela umntu kwizigulo ezinintsi ezikhoyo, njengokuba, njengokukhulelwa usemncinci kakhulu ungabi nandlela yokukhulisa loo mntwana lowo.

Kububulumko ukwenza ukuba umntu ayazi ngeyiphi into emlungeleyo ukuze ahlise ubunzima bomzimba wakhe angasebenzisi nantoni na ayiziva esetyenziswa ngabantu abangezizo iingcali zokutya.

Makazi, ndiyathemba urayithi, andizanga ngodlame. Ndikubone uthenga iyeza loxinzelelo lwegazi kusisi apha ecan'kwendlu. Ndicela ukulumkisa makazi into yokuba uqiniseke kanjani na ukuba eli yeza liza kusebenzela ngoba ukuba uye ekliniki uzonikwa zonke izinto ekufana uba uyazisebenzisa. Ngoba kukho uxinzelelo olohlukaneyo so ndiyakucebisa makazi uye ekliniki ufumane la mayeza kumele uba uyawafumana.

Ngokucinga kwam, kungasetyenziswa iinqwelomoya ukwenza uba zifike msinya ezilalini kwiimeko ezingxamisekileyo ngoba iimoto ezihamba emhlabeni ziba neengxaki zokungena kwezi ndlela zasezilalini zimoshakalelwe ngamaviri.

Kubalulekile ngakumbi into okuba abantwana bafumane ukutya okunempilo ngoba xa bengafumani ukutya okunempilo abakwazi ujongana nezinto zesikolo kuye kube nzima ukuba umntu ajongane nto enye akhale ngokulamba nokungaphatheki kakuhle ngokwasempilweni.

Iinkqubo zogonyo endizaziyo ekufuneka umama onomntwana omncinci aziphaphele zezokokuba, amayeza akhe uhleli nje uwasela kananjalo kungabikho suku aluphosayo. Qho xa esiya ekliniki uyaqinisekisa into okuba bamtsala amagazi ukutshekisha into okuba yonke into iserayithi kwaye akanasigulo sitsha sikhoyo. into okuba akanazo ezi zifo kuthiwa zii-STI.

Ewe, ndikhe ndazibona iipowusta izibhengea amayeza anokunyanga nasiphi na isigulo kwaye zinintsi. Ziyingozi ngokuba kwa aba bantu bazithengisayo ezi zinto abazazi into okuba zilungile na for ezi zigulo abantu bazenzayo. Bava nje kusithiwa into okuba zinguzifo zonke. Abanaluvo lupheleleyo ngala mayeza bawasebenzisayo benza afumane imali.

Iinzuzo ezempilo ezinxulumene nolwaluko, ngezokuba iyabanceda bangabina zigulo ezizobakho. Yile nto ulwaluko lubalulekile kakhulu.

Izibhedlele kunye neekliniki ezinangxaki ezinonxuluma kanje kumele uba zibe nabantu aba ukuthiwa zii-psychologist abazokunceda abantu bakhululeke ukuthetha nabo ukwenzela uba bafunelwe uncedo olufanekileyo bazive bekhuselekile.